Ke ne ke itumetse thata ka gonne e ne e le lantlha ke palama sefofane, gape ke ne ke fofela kwa Durban.

Fa tsala ya me e batla go ya Nigeria ka sefofane, o tshwanetse go nna le passport-o, VISA ya Nigeria le ticket-e ya sefofane. A dire booking ya sefofane, a fitlhele kwa ka nako, a bontshe dipampiri tsa gagwe, a tsene mo sefofaneng. Fa a fitlha kwa Nigeria, o tshwanetse go bontsha VISA le passport-o, a tseye ya gagwe, mme a tsene mo nageng.

Dibese mo toropong ya rena ke sengwe se se e le goreng se a kgatlhisa thata ka gonne se bolokelang batho madi ka go dirisa dithekisi kapa dipalangwa tse dingwe tse di rileng, ka gonne madi a dirisiwang ga a lekane le a dithekisi mo beseng. Gape sengwe se ke sa se ratang ka dibese ke ka gore di tsamaya ka nako, fa enngwe e tlile ka ura e rileng e tlo tshedisa di ura di le tharo gore e nngwe e fitlhe kapa di le nne.

Mathata a o ka kopanang le one fa go leka go dirisa karata e botlhale ke go tlhoka go itse ka tsela ya go e dirisa, go se amogelege ke dikhamphane tsa dikgwebo tse di farologaneng, le mathata a go lefiwa mo diphetong tse di sa siamang.

Ee, toro ya me ke go aga le go pagama sefofane, ka gonne ke batla go bona mafelo a farologaneng le go ithuta ka ditso tse dingwe. Ke rata go pagama sefofane se se yang kwa Cape Town kgotsa dinageng tsa mafatshe a .

Se se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke go nna le pelo e telele, kapa go nna le bopelokgale, boitshwaro jo bontle, go gopola ka pele le go tlotla bapalami. Bakgweetsi ba dibese ba thusa mo maitemogelong a a siameng ka go goroga ka nako, go tsamaisa pabalesego le go nna botswami le ba ba palamang.

Fa go na le strike-e, dikotsi tse di ka diragalang ke jaaka go diega ga batho kwa ditirong, go latlhegelwa ke letsatsi la tiro le go palelwa ke go ya ko dipetleleng kgotsa dikolong. Batho ba ba yang kwa tirong ba amega ka gonne go palelwa ke go fitlha ka nako, ba ka gatelelwa mo tirong kgotsa ba latlhegelwa ke madi a le letsatsi le o.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng gore batho ba fitlhele ba fitlhe ditirong, sekolong le mafelong a mangwe ka nako le gore lenaneo la ditsela le tsamae sentle fa bese e ka go ema ka dinao o ka emela e nngwe ka nako e rileng itsese pelo kgotsa ba tla tsela e nngwe jaaka go tsaya thekisi kgotsa go kgopela thuso fa go kgonega.

Ee, nkile ka siwa ke bese ka ntlha ya gore ke nngwe ya tlala pele ke tsena, mme ke ne ka sala kwa ntle ke emetse e nngwe. Go ne go le mogote mme ke ne ke sa batle go diega kwa sekolong. Ke ile ka ikutlwa ke tenegile ka gonne ke ne ke fitlhile ka nako mme ga ke a kgona go palama. Le fa go ntse jalo, ke ithutile gore go botlhokwa go ema ka bopelonomi le go tsaya tshweetso e e siameng fa dilo di sa tsamaye sentle.